Ho ya ka kutlwisiso ya ka le ka mokgo ke bonang dintho ka teng. Dipetlele tsa mmuso di kgobokane batho haholo. Mme hobane batho ha bana tjhelete ya ho patala dipetlele tsa poraefete, ho etsa hona ho be thata le ho batho ba sebeletsang dipetleleng tsa mmuso hobane mosebetsi wa bona o mongata. Ka hoo ho etsang ho be thata le hore ba fane ka thuso ho motho mang le mang ya fihlang sepetlele ka nako eo motho a hlokang thuso ka yona. Ke ka hoo, re dula re bona batho ba lahlehelwa ke maphelo a bona ka bongata hobane le bona ba tsamaya ba kgathala hara nako bitsong la hore dipetlele tsa bona di dula di tletse. Mme ka baka leo, ho etsa mosebetsi wa bona o be thatanyana hobane dipetlele tsa poraefete di batla tjhelete e ngata.

Ke ka qala pele ke be le kutlwisiso ya hore le bona ba fihlile hoseng mohlomong, mme bana le nako ba eme jwalo ka nna. Mme ke ka kopa ho bona hore batswadi ke kopa hore le nfetise hobane boemo ba ka ba bophelo ha bo botle hohang. Ke motho ya tsamayang a wa feela hobane ke na le lefu lena la tswekere. Mme ha ke se ke eme nako e telele ke ba motho ya fellwang ke matla ka tsela e leng horeng ke ikwela feela. Mme leano la ka e kaba lona leo la hore ha ba sena kutlwisiso ya seo ke se bolelang, se le hore ke itiye. Basebetsi ba mmuso ba potlake ba kgone ho thusetsa.

Dithibela pelehi kaofela ha tsona di etseditswe batho ba bo mme ba sa batleng hoba le bana tlasa maemo a itseng a fapaneng a bona. Mme ho bohlokwa ho hopola hore dithibela pelehi ho sa kgathalatsehe e fe kapa e fe ke pidisi kapa ke nalete, kaofela ha tsona di na le ditlamorao. Mme manese a dula a hlalosa hore ditlamorao tsa seo o se kgethang mothating wa nako eo ha di keke tsa tshwana. Mme ha nako e ntse e ya di a kgona hore di tlwaele mmele le ka mokgo mmele wa motho o sebetsang ka teng. Di se hlole di fana ka ditlamorao tseo ha o qala o bane le tsona, mme ke yona feela tsela eo e bohlokwa e ba hlokang hore ba e tsebe hore kaofela ha tsona di na le ditlamorao.

Ke ka kgetha sepetlele kapa tleliniki ya poraefete hobane le ha ke ka patala tjhelete e ngata, ke a tseba hore tlhokomelo ya teng ke e hodimo. Mme manese le dingaka di kgona ho etsa mosebetsi wa bona ka bolokolohi ho sena kgobokano ka hara sepetlele kapa tleliniki. Mme sena ha se etse mosebetsi wa bona o be thata kapa o be boima. Le nna jwalo ka mokudi, bophelo ba ka ke a tseba hore bo matsohong a matle, mme ke tla fumana tlhokomelo le thuso eo ke e hlokang ka nako. Mme ha ke tlo hloka kamore ya ho robala, ha ke tlo hloka bethe. Mme ntho tseo ke dintho tse leng horeng ke di fumana ka tjhelete e ke e patalletseng. Mme tlhokomelo ya bona e hantle haholo ho ya ka theko ya tjhelete eo ke e patetseng.

Batho ba bo ntate ke batho be eleng horeng hangata ha ba rate ho etela dipoleke tsa kokelo. Ho etsang hore maphelo a bona a dule a le kotsing hobane ha ba tsebe maemo a bona a bophelo. Haholoholo moo re buang ka mafu a tshwanang le mofetshe wa botona ba bo ntate, ke yona kotsi ya mmele e kgolo eo batho ba bo ntate ba sa eleng hloko kapa ba bona bohlokwa ba hore ba ka tsamaya ba ka lo e hlahloba dipolekeng tsa kokelo e leng yona tleliniki kapa sepetlele. Ho hlokomedisa feela hore mofetshe wa botona wa bo ntate ke yona lebaka le etsang hore batho ba bo ntate ba se etele dipetlele kapa tleliniki hobane ha bana tsebo.

Ke tseba mananeo ao e leng horeng ha batho ba bo mme e leng baimana kapa bana banang le bana. Ba iphumana maemong a hore ba tlo pepa ka ba se ba ena le bana. Ho na le mananeo ao mmuso a ba etseditseng ona ka hare ho ditleliniki tsa bona tsa mmuso moo e leng horeng ba ka ikela teng ho lo fumana tsebo, ba ithohele tsebo le ho ithuta ka bohlokwa ba botswadi le maemo ao ba iphumanang ba le ho ona. Mme ho mananeo a mang, kapa lenaneho le leng hara mananeo ao nna ke a tsebang. Ke tseba lenaneo la senyesemane le ba le bitsang antenatal care moo e leng horeng batho ba bo mme ba rutwa ka dintho tse ngata tse amanang le boimana le hoba motswadi.

Dumela monghadi. Ke ne ke letsa ho tsebisa hore tleliniki e tsamayang e fihlile tsatsing la maobane moo e kgonneng ho thusa batho ba banyenyane ka tsela e makatsang. Mme sena se sile dipotso tse ngata ho baahi ba sebedisang tleliniki ena. Ke ne ke kopa monghadi hore tleliniki ena e mpe e tle matsatsi a mararo bekeng e kgone ho fana ka meriana ho batho bohle ba hlokang meriana ho ya ka mafu a bona ho fapana. Hobane hona jwale re na le batho be e leng horeng ha ba kgone ho fumana meriana, ene ke batho be loreng ba kula haholo. Ke batho ba baholo ba sa kgoneng hore ba ka tsamaya tsela tse e telele ho ya ditleliniking. Mme ke ne ke kopa hore o etsetse bona molemo wa hore ba fumane meriana ya bona. Tleliniki ena e tle hararo bekeng. Ke a leboha monghadi ka boikokobetso.

Dumela Ntate Leponesa le kae? Ke phetse. Ntate ke na le tletlebo mona. Ho na le shopo mona e rekisang meriana eseng melaong, mme sena se nkgathatsa haholo maikutlong hobane bana ba banyenyana le bona ba kgona ho reka meriana ena ba e nwe. Mme ba e kopanye le di-drink-i tsena tsa bona tse ba di nwang. Ke ne ke kopa Ntate Leponesa hore o mpo o etse nako, o tlo hlahella tulong ena e ke leng ho yona ho tlo thusetsa hobane ha ho se jwalo ho ntso tlo shwa batho ba bangata. Hore ke tsebe ka tulo le sebaka sena, ke kopane le bashemane ba babedi ba dutse corner-eng ya seterata tsatsing la maobane moo baneng ba inwella meriana ena. Ba rekile botlolo tse tsheletseng kaofela, ba nwa meriana ena. Ke a kopa tswetswe ka potlako thusetsang, thusetsang bathong.

Kannete sewa sa COVID se bolaile batho ba bangata. Hoo ke se ke entseng netefatso ya hore nako e kgolo le e nyane ke ntse ke dula ke latela metjha e re e fuweng ya ho sebedisa ho hlapa matsoho, le ho kwala dinko le tse ding tsa dintho tse leng hore ke ntse ke di hopola tseo e leng hore re di rutuwe. Feela e kgolo-kgolo ho di feta kaofela ke ho etsa bonnete ba hore ke entile ebile ha ke qala ke tshwara ke feberu, ke se ntse ke mathela tleleniking. Ke lo sheba hore ke lo ba le tlhatlhobo ya hore e fela e le kannete ha se yona na? Empa feela e le sefuba fela se ntshwereng. Metjha yona ke ntse ke latela ya hore kannete lefu lena ha leng ame hohang hobane ke tseba bohloko boo bo sileng malapeng a mangata.